Nako e le sehlopha sa rugby se ne se hlola lefatsheng se thola World Cup. Ke ne ke le motlotlo haholo hobane sehlopha sena sa rugby se re entse motlotlo mona naheng ena ya rona ya Afrika-Borwa. Sehlopha sena sa rugby ke se tshepa haholo hobane se matla ha se bapala le dihlopha tsena tse ding. Ke se tshepile ka pelo ya ka yohle, ke motlotlo ka sona.

Nna nako e le ke le monyane ke ne ke rata bolo ya matsoho, e leng hore e bitswa ka netball bolo eno ya matsoho e ne e nketsa hore ke thabe haholo hobane ke ne ke e bapala hantle. Ke tshepilwe haholo ke le monyane sekolong seo ke ne ke se kena ka nako eo, ke rata papadi eo le hona jwale ke ntse ke hodile ke le mokale.

Mmuso wa rona o re tshehetsa ka bolo ya maoto, o re tshehetsa ka taba tsa ho taboha, o re tshehetsa ka taba ya diatletiki, o re tshehetsa le ka bolo ya matsoho, o re tshehetsa le ka yona bolo ya cricket e bapalwang. Mmuso ya rona e re tshehetsa ka ntho tse ngata ntho e nngwe le e nngwe e leng hore re a etsa lefapheng la bo dibolo lefapheng la bo diatletiki. E le rona re le batjha, mmuso wa rona o re tshehetsa ka mehla yohle, e re tshehetsa le ka ditjhelete, e re tshehetsa le ka ho tloha mona, naheng ena ya rona ho ya mose kwana.

Mona lekeisheneng re hloka moo bana ba tla ikwetlisang teng, re hloka stadium se eleng hore se na le hlaha mo eno hore bana ba tla bapala bolo teng. Re hloka le yona e bitswang tennis court hore bana ba bapale bo di-netball hona moo, empa ho lokile. Ke tla tsamaya ke ye mane masepaleng, ke bue le bona hore ba tlo etsetsa batjha dintho tse jwalo ha ke tsebe hore ba tla mmamela na. Empa ke tla leka, ke tla hlolwa ke lekile.

Nakong tsele tsa pele ho ne ho nna le moo ho na le di-game teng, e le shopo ya tsona di-game. Re ne re bapala di-game tsa dikoloi re bapala di-game tsa dithunya, re bapala di-game tsa ho ikwetlisa. Di-game tsa ntho tse ngata, di-game tseo o ne o kena le ha e le ka ten ranta. O kene mane mo shopong, o fihle o reke di-coin tsa di-game tseo. O ne o kgona ho bapala feela ka ranta hobane coin e le nngwe e ne le yona ranta. Ho ne ho le bonolo haholo ka nako tseo. Re ne re hlola re thabile, re bapala di-game tseo.

Re ka kgona ho hula batho ba tswang mose ka papadi ena ya ho sesa, ha ba re bona hore mo papading ena, hore ke rona bahlodi hore re dula re ntse re hlola ka mehla ena. Ke yona e tla etsang hore batho ba mose re ba hule ka yona taba eo, ba re bone hore rona re tsamaya pele ka papadi ya ho sesa.

Ntlafatso ya bophelo dipapading enngwe e ke e tsebang ke ena ya batho ba e leng hore ba phela ka disability. Batho ba phelang ka disability ba e leng hore ba dula di-wheelchair, ba kgona ho bapala le bona bolo. Ba kgona le bona ba e leng hore ha bana bo maoto ba kenye maoto a di-plastic le bona, ba bapale ba tabohe le batho ba bang. Ke bona e le mokgwa o motle haholo hobane o ba kgothaletsa hore le bona mona naheng hona le ntho e ntle, e leng hore ba e etsa.

Ke tlo qala pele ke batla batjha, batjha bao ke ba rute ka papadi ena ke etse sehlopha le bona hore sehlopha sa ka se atlehe. Ke ba behe mane mabaleng hore batjha baka ba nne ba itreine hore ka hosane ha re tsamaya re lo bapala le batjha. Ba bang ba be ba ba tseba ntho, e leng hore ba e etsa, ba tlo hloka le diaparo tse leng hore ba tlile ho di apara le tsona. Diaparo tseo ke nna o e leng hore ke tshwanetse ho ba fa tsona.

Mokwetlisi wa ka a ka bua hore ha re bapala papadi ya matsoho ya netball hore o ne a ntshepile haholo. Ke ne ke le e mongwe wa batho ba e leng hore o ne a ba tshepile hore ha ke kene, ke bapala ho no ho hlolwa ka mehla yohle.